Mo tikologong ya me ga gona ditlamelwana tse di kgethegileng tsa pholo tse di tlamelwang bagodi, le fa go ntse jalo puso le lefapha la pholo ba ka tlhoma ditlamelwana tse di jaaka mafelo a tlhokomelo ya letsatsi. Ditlhopha tsa go ikatisa tse di ikemiseditseng bagodi, thuto ya boitekanelo, home base care, gape go ka nna molemo go nna le bagakolodi le baoki ba ba etelang bagodi kwa malapeng.

Ke bona go le botoka bagodi ba tlhokomelwe ke ba lelapa, ba bona lerato le kgotsofalo. Go ya ka se setso lelapa le nna le maikarabelo, go nna le ba lelapa go fokotsa bodutu ba ikutlwa ba sireletsegile.

Mo setsong go solofetswe gore bana ba tlhokomele batsofe, batsofe ba nne mo lelapeng e seng mo mafelong a tlhokomelo. Go ba tlotla le go ba reetsa ke botlhokwa, se se leng boammaaruri bana ba bangwe banna kgakala kgotsa ba sa kgone go tlhokomela, go tlhokomela batsofe go ka tlhokana le tsebo ya kalafi. Bontsi ba ba tsofe ba felela ba le bosi, ka jalo setlwaedi le boammaruri ga di tshwane ka gale.

Mekgwa le ditekanyetso tsa setso di ruta gore botsofe ke nako ya tlotlo le botlhale, se se dira gore batho ba lebeletse go tlhokomela batsofe ka tlotlo le lorato, ba ba akaretsa mo matshelong a bona, ba ba reetsa le go ba thusa. Ka jalo setso se bopa maikutlo a botsalano le maikarabelo malebana le batsofe.

Lelapa le na le maikarabelo a magolo a go tlhokomela batsofe ka lerato, dijo, bolwetse. Fa setšhaba se ka tsenya letsogo ka ditshebeletso tsa pholo le matlo a tlhokomelo, mo ditso tse dingwe lelapa le lebagana le maikarabelo otlhe. Mme puso kgotsa setšhaba a se tsene mo go oketsegileng, ka jalo ditso dingwe di ikaegile ka lelapa fa ditšhaba tsa sešweng di akaretsa puso le ditirelo tsa semolao.

Mo tikologong ya me ditirelo tse di tlamelwang bagodi di akaretsa ditsela tsa go bona ditlamelwana tsa kalafi kwa dipetleleng tsa setšhaba, pension-e ya bagodi, dithuso tsa dijo mo phuthegong, go ba isa kwa diphuthegong le dikopano tsa bodumedi.

Mafelo ke old age homes, day care center le diporojeke tsa setšhaba. Ditirelo ke dijo, boroko, kalafi boitapoloso le tlhokomelo ya letsatsi le letsatsi. A mangwe ke mahala a mangwe a duelwa kgotsa dithuso ke di-NGO.

Ke akanya gore thulaganyo ya puso e a thusa, fela e sa lekane. E ka tokafadiwa ka go oketsa matlo a tlhokomelo, go tsenya ditirelo kwa mafelong a kgakala, go ruta maloko a lelapa go tlhokomela bagodi, go tsenya bagodi mo mananeong a loago le boitekanelo.

Pension ya puso e tokafatsa boleng jwa botshelo jwa batsofe ka gore e ba fa madi a mantlha a tlhokomelo, e ba thusa go reka dijo le meriana, e ba fa boikemelo le seriti fela, fela e santse e le e nnye go ba kgona gotlhe.

Go dira kopo ya phensene ya puso yago tlhokomela bagodi, motho o tshwanetse a bo a na le dingwaga di le masome a thataro kgotsa go feta, e le moagi wa semmuso wa Aforika Borwa gape a sa amogele letseno le le kwa godimo. Motlhokagadi o tshwanetse go tsaya ID ya gagwe, bopaki jwa bodulo, matseno le ditshenyegelo, a bo a etela offisi ya SASSA e gaufi le ene. Fa kopo e amogelwa pension e tla newa kgwedi le kgwedi ka poso, ka akhaonto ya banka kgotsa ka SASSA card.

Pension ya puso ya go tlhokomela batsofe, e fokotsa morwalo wa madi mo malapeng le mo batlhokomeding. E thusa gore mogodi a kgone go reka dijo, meriana le dilo tse dingwe tsa motlhala, a sa ikaega fela ka ba lelapa. Seno se fa ba lelapa kgwetlho e kwa tlase ya ditshenyegelo, mme ba kgona go lekalekanya madi a bone sentle ba ntse ba thusa mogodi gape e fokotsa kgatelelo mo batlhokomeding ka go ba fa thuso e e bonalang ya madi.

Motho o simolola go amogela madi a pension-e a na le dingwaga di le masome a ma thataro, dingwaga tseno di tlhophiwa ke gonne ke tsone tse batho ba le bantsi ba tlogelang go dira ka tsone, gape ke dingwaga tse go dumelwang gore mmele o simolola go fokola motho a sa kgone go iphedisa sentle ka jalo a tlhoka le thuso ya puso.

Re ka ba thusa ka go ba neela dipalamo tsa mahala kgotsa le selefera tse di ba gogang dipetlele, gape puso e ka tlisa ditsela tsa kalafi tse di fitlhelegang kwa metseng jaaka phekolo tsa mo motseng kgotsa baoki ba etela-etelang malapa. Sena se ka fokotsa kgatelelo ya maeto le ditshenyegelo.